Ukwabiwa komhlaba ezindaweni zasemakhaya kungenziwa ngalezi ndlela, kumele kuqalwe kubhekwe abantu abazalelwa kuleyo ndawo kube yibona abokuqala ukubuyiselwa umhlaba wabo. Kumele ukuthi abantu basizwe ngendlela zokubuyiselwa imhlaba yabo ngezindlela ezinganabo ubuqhophololo. Kumele kubhekwe ukuthi abantu bakhokhelwe imali yomhlaba okwakungowabo ngaphambilini uma kwenzakala ukuthi bengakhoni ukubuyiselwa loyo mhlaba loyo. Kumelwe abantu basizwe ngokuthi bazi ukuthi umhlaba abanikezwa wona bazowusebenzisa kanjani, bawusebenzisele ini, bawusebenzise ngayiphi indlela ngoba ngeke kubasize ukuthola umhlaba bangasakwazi ukuwusebenzisa ngendlela efanele.

Esikhathini sakudala kwakukhona izinqubo ezahlukahlukene emphakathini ezibhekene nokukhulisa izingane zabafana. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi lezi ndlela sezashintsha. Izici ezenze ukuthi kube noshintsho yilezi, kube kakhulu nezingqubo ezempucuko ezibhekiswe kakhulu kwabesifazane ezanciphisa amathuba ezinhlelo ezibhekene nokukhuliswa kwabafana. Futhi kube nokuguquka ngenxa yokwanda kodlame olubhekiswe ebantwini besifazane. Abantu besilisa basebenza kakhulu emadolobheni, lokho kwadala ukuthi bashiye omama kube yibona abakhulisa iy'ngane zabafana.